Kukuqinisekisa ukuba indima uyayidlala utata nokuba umntwana uhlala nomama utata makaqinisekise uba nyanga nanyanga uyayifaka imali yenkxaso yomntana kwaye ahambe ayokucela ukuba ngeeholide umntana abuye azokuhlala naye. Kwaye ukuba kuyakwazeka elekempelaveki umntwana ahambe ayokuhlola notata khonukuze bakhe ubudlelwane obuqinileyo.

Ewe, ngendlela endiyibona ngayo kusisisongelo oko ngoba kaloku xa kukho amagama aye ahambe ahambe angabi sasetyenziswa izizukulwana ngezizukulwana ezizayo ziza kungayazi kakuhle kakuhle eyona ncam yolwimi lwethu esiluthethayo. Kanti xa la magama esetyenziswa eleke kukho ithuba loba asetyenziswe kubuywe kusetyenziswe kunye nala matsha xa kukho ithuba izizukulwana ngezizukulwana ezizayo ziza kutsho ziyazi ukuba xa kuthethwa ngale nto uyakwazi ukusebenzisa amagama ngamagama ohlukeneyo mhlawumbi amathathu kodwa ube uchaza into enye, hayi ukuba azi le yamva nje kuphela.

Kukho umngcwabo owakho wenziwa kwilokishi yaseNyanga kusweleke ubhuti owayehlala ebumelwaneni bukamalume. Ndandiyile kweso sifihloo kwaye ndabona into endandiqala ngqa ukuyibona. Izibhamu kwakudlalwa ngazo kwakukhuliswa umculo ngexesha kanye phakathi ententeni kuqhutywa inkonzo yesingcwabo. Phandle bakhalisa umculo bayajayiva badlala ngezibhamu kwaye ebhasini kukho ababetshayela iziyobisi, kumhla ndandiqala uyibona leyo into. Ngokunjalo nasemadlakeni kwakukhala izibhamu kutshaywa iziyobisi. Xa mna xa sekugqityiwe ungcwatywa ngoku sekubuyelwe ekhaya yayile ngxaki inye oko oko. Kumhla ndandigqibelisa ukusihamba isingcwabo esibumila obunjeya.

Kuluncedo kakhulu kwaye kubalulekile ukuba ugqirha akwazi ukuthetha isiXhosa xa ezosebenza eMpuma Koloni ngoba igquba labantu azobanyanga nabazawfuna uncedo ngeendlela ngeendlela kuye bazawube bethetha ulwimi lesiXhosa. Ngoko ke kuluncedo kakhulu xa ugqirha naye isiXhosa esazi nokokuba ayingomXhosa kodwa kuluncedo kakhulu uba isiXhosa asazi. Ngolo hlobo akuzubakho sidingo setolika, konga ixesha oko.

Ewe, ukumanyanisa iintsapho zabantu abatshatayo iseyeyona njongo yokutshata ngoba amasiko wona asabanjiwe konke kusahamba ngendlela. Nto nje ingxaki iye yoba umntu maxa wambi uye atshate engekakulungeli ukuba atshate. Omnye atshate kuba ejonge inzuzo ekhaya kokwabo, omnye yena atshate kube ejonge into yoba lo mntu azimanya naye noko imeko yakhe intle ngokwezimali. Kodwa ke indlela ekuqhutywa ngayo yona iseyiyo nto nje iimfuno zomntu lo ufuna umtshato, ingxaki ibe lapha kuzo kanye ngoba omnye umntu akafuni mtshato ngenjongo ezintle, abe omnye ewufuna ngokwenene ngeenjongo ezintle ezizizo. Kuye ke ngoku kushiyane umntu.

Ewe, ndicinga uba kungayidlala indima kwicandelo lezoqoqosho ngoba ubugcisa beentsimbi buhambelana nenkolo yethu thina bantu bamaXhosa kwaye apho ndihlala khona ngamaXhosa elona nintsi labantu, kwaye sisawaxabisile amasiko ethu. Ngoko ke ubukho balo olo shishino olo noko aluyiyo ilahleko kuthi, kuyinzuzo kakhulu. Macala, izoba khona imali eza kwenziwa kwaye nathi sawuhlala sigcinile amasiko wethu.

Ezilalini eyona ngenelo siye sibe nayo yeyokuba phantse yonke imizi ifuya imfuyo efanayo. Ngoko ke xa kufike ixesha lokokuba omnye akanamali kodwa udinga unikezela nganako akakwazi unikezela ebumelwaneni ngoba sele benayo kwale anayo. Nantso ingenelo ingenelo esiye sibe .

Ikhona iintsimbi eye inxitywe ngabantu abangoomama eye ibe luphawu lomanyano nemvano. Ibuye ibe khona intsimbi eye inxitywe ngabantu abangoomama eyona ifike icalule bona kubantu abangootata ukutsho ukuthi ayinxitywa nangubani inxitywa ngabantu abangoomama kuphela, hayi abantu abangootata.